Boemo jwa madi, bank-a e tlhoka go bona gore o na le letseno le le tswelelang, kgotsa mekgwa e mengwe ya letseno. Seno se bontsha gore o tla kgona go duela sekoloto sa gago ka nako. Histori ya sekoloto bank-a e sekaseka gore o kile wa tsaya sekoloto jang pele, o ne wa duela ka nako kgotsa wa dira diphoso. Fa o sena histori ya sekoloto, bank-a e ka nna ya go naya karata ya maemo a fa tlase, kgotsa ya go kopa deposit.

Dikgwatlha bona gore fa o kgona go duelela sekoloto sotlhe ka nako o tla lefiwa bokae ka kgwedi. Dikgwatlha tse di kwa tlase, di boloka madi, di tsenele tefelo ya ngwaga. Tefelo fa o diega fa o dirisa karata ka ntle ga naga, madi a sekoloto, ke bokae madi a o ka adimiwang ka karata. Fa o batla go e dirisa thata, maeto kgotsa theko e kgolo e ela tlhoko gore e na le credit limit e e siameng.

Go itse ditshenyegelo tse di fitlhelelang, ditumelano di tlhalosa ditefelelo tse di jaaka sekoloto se o se lefang ka ngwaga. Ditefelelo tsa tlhokomelo ya karata, fa o diega go duela, go itse maikarabelo a gago. Tumalano e tlhalosa gore o tshwanetse go duela leng le bokae, fa o sa duele ka nako bank-a e ka tlaeletsa rekoto ya gago ya sekoloto. Mme seo se ama bokgoni jwa gago jwa go bona dikoloto, kgotsa dikarata tse dingwe ka moso.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta ka ditaba tsa ditšhelete, go thusa thata fa motho a batla karata ya sekoloto. Fa motho a itse sentle ka tsamaiso ya madi o kgona go tlhaloganya dikoloto le ditlhwatlhwa. Motho o kgona go bona gore ditshenyegelo tsa karata, di tla mo ama jang. Go bapisa dikarata tse di farologaneng, kitso ya madi e thusa motho yo o sekasekang melemo, le ditshenyegelo. Mefuta e farologaneng ya dikarata gore a tseye e e siameng maemo a gagwe, go laola mekgwa ya go e dirisa.